Batswadi ba bao e leng hore ba na le bana ba imile, ba lokela hore ba ba tshehetse ka nako tsohle. Ba mamele maikutlo a bona, mme ba se ke ba ba ahlola, mme ba lokela hore ba bue le bona ka leano leo ba nang le bo le lona ho ya pele. Mme e tle be bona bao e leng hore ba tshehetsa bana ba bona ho bona dingaka ka nako tsohle.

Ha ho bonolo ho tlohela mosebetsi oo o neng o sebetsa mme o kgutlela hae, hobane ha o la hae o hopola dintho tse fetileng tseo e leng hore o so o lebetse ka tsona. Empa ha o le toropong o lebala hanyane ka tse etsahalang, mme kelello ya hao e ba mosebetsing. Ka matsatsi a mang o ka iphumana e le hore ha o la hae o eme nqeng e le ngwe, mme ha ho na moo bonang bophelo bo ya teng.

Ha re hola hore re tle re fole batswadi ba re kopanyetsa moriana ya setho, hore re tle re tsebe ho fola ka pele hoba ke moriane eo e leng hore ba hotse ka yona. Ebile ba tseba hore na mesebetsi ya teng ke e jwang, mme le meriana ya sekgowa e ntse e sebetsa ka ho tshwana, hobane e na le ditsebi tse tsebang hore sena se o tshwereng na o ka se phekola ka tsela e jwang? Mme bobedi ba tsona bo bohlokwa haholo maphelong a rona hore re tle re be le bophelo bo bo lokileng.

Mmuso o lokela ke ho etela mabenkele kapa ona mmaraka yohle e leng hore e rekisa meriana e tshwanang le makgona tsohle, mme ba etse bonnete ba hore meriana ena e dumelletswe ka molao hore e ka rekiswa setjhaba sa Afrika Borwa. Mme ba etse bonnete ba hore meriana ena ehlile kannete ke meriana e sebetswang, mme batho ba teng ba nang le tsona dipampiri tse bontshang hore ho hantle hore ba ka rekisa meriana e jwalo.

Hona hona ha wa tlameha ho fella ka kgwedi ya Phupjane feela, banna ba lokela ho tsotella bopelo ba bona ka nako tsohle. Hobane ha o tsebe se le ho se ka etsahala, mme ho bohlokwa hore banna ba dule ba etela dibaka tsa tshireletso jwalo ka ditleniking hore ba tle ba tsebe maphelo a bona na a eme hokae?

Hlokwa ba hore re ye tleniking bobedi ba rona, ke re tle re tsebe boemo ba e mong le e mong hore re tle re be le bophelo bo tshireletsehileng. Mme ka tsela e jwale ha re tshireletse rona feela, empa re tshireletsa le bona bana ba rona hore le bona ba tle ba tsebe molemo wa hore ba tsebe thuto ya HIV.

Ha ke sa bona molemo wa lebollo, hobane lebollo ha le sa tshwana le mehleng ya pele moo e neng le hore le ne le ya ka moetlo o tshwanelehileng. Lebollo la kajeno se le ya ho ya ka kgatello, se le ya ho ya ka ho bonwa hore le nna ke ha e sa le ka ho rutwa hore hoba motho wa ntate kapa hona hoba motho wa mme ho jwang. Ha le sa na keletso e lokileng setjhabeng.

Ditshebeletso tsa tsa HIV AIDS-e di a kgotsofatsa setjhaba se ke phelang ho tsona, hobane dingaka tsa rona di etsa ka hohle ho etela setjhaba dibakeng tsa bona tse fapafapaneng. Di etsa ka ohle ho etella dikolo hore bana ba tle ba fumantshwe thuto ya HIV ba sa le banyane, mme ka nako tsohle re ithuta ho bona. Mme le bo bona ba re eletsa haholo ka ho itshireletsa kgahlanong le HIV AIDS.

Mosebetsi o o hlokomelang batsofe, o batla motho eo e leng hore o na le mamello ebile o na le lebaka la hore ke hobaneng a batlile ho thusa batsofe. Mme jwalo ka motho e leng hore a ka hlokomela batsofe tlamehile a ipehe dieteng tsa bona, ke utlwisise maikutlo a bona. Hore na ebe ha e ne le e mong wa leloko la heso, kapa e le nna ne ke tlo ikutlwa jwang? Kapa ne ke tlo lakatsa hore na nka tshwarwa ka tsela e jwang?

Dipapatso tse jwalo ha di ya loka, hobane di fetisa molaetsa o e leng hore ha wa loka. Dipapatso tse jwalo ha di na thuto, dipapatso tse jwalo di etsa batho ba iphumane ba le kotsing, o no sa tlameha ho ba .

Dumela ho le jwalo hobane ke ditsebi tse tsebang molemo wa teng, ke ditsebi tse ileng dikolong tsa ithuthela tsohle ka taba tsa ho bolla. Mme ke dumellana le taba ya hore e molemo haholo hore e tle thibele HIV e sa le ka .

Ha ke nahane hore ho na le pleke tse thibelang phuteho ya teng hore e ka thibela lehe, hobane ke maphelo a bona kotsing, mme tlameile o shebane le taba ya nnete hore pelehi ke ntho e teng. Mme e tshehetse phuteho ya teng bohlokwa ba hore ba ka e thibela.

Ho bohlokwa hore morwa wa ka ha ke nna di kamanong tsa marato, a tle a bue le motho eo e leng hore o sa ntse a le di kamanong tsa marato. Mme a bue le yena molekane wa hae ka bohlokwa ba tshireletso, mme bobedi ba bona ba etele tleniking. Hore ba tle ba ithute hore na ba ka qhoba mafu a tshwanang le HIV ka tsela e jwang, hore ba tle ba dule ba sireletsehile ka nako tsohle.

Ke dumela hore ditsebi tsa bophelo di ke se fane ka dipidisi tseo ba tsebang hore ha di ya loka basading. Ebile di ke se thibele pelehi, dipidisi tse ding tse ding le tse ding di na le molemo wa tsona, mme di tlameha ho nowa ka tsela eo ho builweng ka teng.

Hwa thabisa hore bo mme ba ikemiseditse ho lokisa matlalo a bona, mme ho bohlokwa hore meriana e sebediswang e be e dumeletsweng ke melao hore e rekisetswa batho. E be meriana eo e leng hore e mong le e mong wa tseba hore na letlalo la hae le loketse ke moriana o